Batho bao ba tlhokang ditiro ba ba mathateng thata. Ka gonne data e ko godimo thata, ga ba kgone gore ba lokele di CV tsa bone gore ba apply-ele mebereko. Ke ka go nneng botoka go batho bao ba ba nnang gaufi le di library-tseo di nang le Wi-Fi.

Ke dirisa data ya Telkom ke reka ka twenty rand ke one gig. E tsaya matsatsi a le mararo gantsi, ke e dirisa go tsena inthanete go tsena ko Facebook le go tsena gape ko WhatsApp, gore ke kgone le go lokela di-CV tsa ka mafelong a o a nang le mebereko.

Data e ke e rekileng kgweding e e fetileng, ke rekile data e ka etsang data ya eighty rand. Ke e dirisitse dibeke di le pedi, ge motho a batla go reka data tshwanetse a lebelele gore, theko ya data eo ko godimo kgotsa e ko fatshe. Go na le Telkom yona ke e ratela gore theko ya teng e ko fatshe, ga o e bapantsha le tse, tse dingwe tsa MTN, Cell C le Vodacom.

Data ya ten gig e ka dira gore ke itumele thata ebile ke a tseba gore ke tla kgona go e dirisa kgwedi yotlhe, nka rata gore e tsene ka letsatsi la mathomo la kgwedi.

Mafaratlhatlha a five G a lebelo tota. Lebelo la teng le godimo, ebile e dira gore go nne botoka thata ge motho a tsena inthanete, ka gonne ga e tseye sebaka gore motho a kgone go bona seo a se batlang mo internet. Se ka re tswela mosola tota tswelelopele kgotsa kgatelopele ya thekenoloji ya gompieno.

Go ya ka gore o berekisa network efe gore o reke data, ga e le Telkom o tlo dira star one two three hash, o tlhophe option e o e go laetsang gore o supe data o fetse o reke.

Gore data yaka e kgone go bolokega nako e le telele, nka netefatsa gore ga ke bule di App tsa phone-u tsotlhe. Ke netefatse le gore ke ka ela tlhoko gore ke tsena kae neng, jang. Le gore ke bule fela data ge e le gore ke batla go berekisa internet kgotsa WhatsApp.

Gantsi ke reka mowa wa twenty rand. Ke fetse keno fetole gore e nne data ke dira jang se, ke press-a one two three hash, e tlo mpha gore re ke kgethe gore ke batla data efeng le gore ke batla data ya bokae.

Go a kgonega gore ke mo aroganyetse data. Mo go nna go na le di-option tseo nka di tobetsang mo founung ya me, gore ke kgone gore ke mo aroganyetse data yame. Gore a kgone go tsamaisa kopo kgotsa go romela kopo ya tiro ka email.